Eye, mint-e ke mongwe wa tsona, tse eleng gore re ka di dirisa, gonne ga se gantsi go buiwa ka tsone, ebile ga se gantsi o tla fitlhela di le teng ka ditsela tse tsotlhe.

Wa epa fela ga o sena go epa, wa tsaya dipeo tsa teng, wa di jala. Ga o fetsa go di jala, di tla gola di le dinnyane, di felelela teng fela mo lefatsheng mo na. Ga di golele go ya ko godimo, ke matlharenyana a tla tsamayang a phatlhalela mo fatshe fela mme a sa ye ko godimo.

Oe epela, ga o sena oe epela, wa e tsenya disata tsa teng, wa khurumetsa. Ga o fetsa, wa di tlogela, wa nosetsa mme di tla gola, di felela mo lefatsheng. Ga di tshwane jaaka ditamati, jaaka di tla gola go ya ko godimo, di tlebe di tlhomelwa dikotana . O dijala fela di ntse yalo, di felela fela mo fatshe mo na jaaka matlhare a gola fela.

O tsaya sata ya teng, o e tsenya gare ga kopinyana e nnyane ka mmu o o siameng le metsi a a siameng a warm-o. Ga o fetsa o bo o tlogela gore go tswe yone letlharenyana leo. O bo o le tsaya o le jala kwa ntle, koo o epa mosima mo mmung o bofuthu, o montsho. Wa tsenya ka mogare, wa e tlogela gore e gole, o ntse o e nosetsa. Ga o fetsa go o simolola e gola, e nna telele, ebe o tsamaya o sega dikotana tsa teng gore e kgone go phatlhalala.

Melemo e e leng teng mo rooibos-eng ke go thusa dinerefe, ke go thusa maikutlo a motho gore a itheetse, ke go thusa motho gore a iketle. E thusa le ka madi mo mmeleng, e thusa ka madi a tlebe a ikgoloka mo mmeleng wa motho, a thusa ka nako ya mosadi a tlhatswang matsatsi go tsamaya, e ntse e thuba o ne madi a tlebe a ithemisitse gare ga popelo ya mosadi gore a kgone go ya matsatsing a gagwe a go tlhatswa sentle. E thusa thata le bo mme go tsamaisa madi mo ditshikeng tsa bone a tle a be a tsamaya a block-ile fo go sa kgoneng gore a fete teng.

Dikgwetlho tse balemi ba kopanang le tsone ke nako ya di-season. Nako e nngwe o kry-a e se nako ya gore di ka tlhoga sentle, nako e nngwe o kry-a di sa emelele ka tsela e tshwanetse di emelele ka tsona. Nako e nngwe e pula e kgona go tla ka merwalela, e tsamaye e rarabolola tshimo ya bona. Jaanong ga go ntse yana, go ka kgona gore nako nngwe direlwe gareng ga shelter-ara e tla kgonang go di sireletsa go tswa mo puleng.

Dingwe tse dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganang le tsone ke go sane ga pula. Pula e kgona go tsaya sebaka go sane kampo, letsatsi le kgona go fisa maungo ka matsatsi a mangwe. Go na le air pollution-e, go na le metsi a a sa siamang a nang le dilo tse ditlhakatlhakaneng, tse di tla ba senyetsang maungo a bona.

Ke go dijala gareng ga ntlo, e be le gone ba di tsayang ba di isa kwa ntle.

Maungo a jalwang thata ke ditamati, gonne ditamati di thusa go le gontsi. Di phela di tlhokega ka dikgwedi tse tsotlhe mo jarareng, a ke mariga, a ke selemo, tsone di tsamayang tse di tlhokega.

Ke merogo ya khabitšhe gonne e thusa go le gontsi mo mmeleng, e thusa ka go fa mmele wa gago dikotla di le dintsi tse di ka go thusang gore o iphitlhele o eme sentle mo mmeleng.

Di thusa thata ka gore batho ba kgone go ja sentle. Mabele a thusa mmele thata ka dikotla tse dintsi gonne o tshwanetse o je tse tlebe le seshabo ka yone mabele ao.

Wine farming go theiwa bojalwa go diriwa ka di-grapes. Di tsamaiwa di tlhomiwa mo farm-oreng, e be go tsamaiwa di tlhoga-tlhoga. Ga di se na di tlhoga, di tle di tsamaiwa di gata-gatiwa gore di kgone go 'ira yone wine eo, gore e kgone go tlhakanyiwa, e titielwe e nne bojalwa.

O tlhoka go nna le di-tools-o tsa go epa, tsa go nosetsa. O tlhoka metsi, o tlhoka a sata, o tlhoka mmu o o siameng, o tlhoka dilo tsa go epa.

Go thusa go le gontsi gore go kgone go nna le mefuta-futa e tla nnang teng ya ditshedi tseo, gonne go ka seke ga nowa fela yone rooibos-o fela, mme go tshwanetse go nowe matlhare fela a a siameng fela.

Ke mabupi, ke mabele, ke mopo di botlhokwa gonne di re fa di-vitamin-e di le dintsi.

O tshwanetse o itse gore dijalwa yang, o tshwanetse o itse gore mmu o jalang moo ne, a ke o ne wa nako ya teng, a ke nako ya go iphitlhela o jala yone rooibos-o, a e gola morago ga sebaka se kang kang.

Ke tee, tee e na le rooibos-o, mme tse dingwe ke melemo e tsamayang re itshasa yone mo mebeleng ya rona.

Ke ditsela tsa go 'ira tee, go' ira di-juice, ke go dira di-product-e tsa go itshasa mo se difatlhegong le mo mmeleng. Ke tsone tse go dirwang ka tsone rooibos-o.

Go tle be go tsewa matute a dinamune a tsenyiwa gareng ga tsone ditshaso tsa mebele ya rona, go tle be go tsewa matute a merogo ya di-spinach-e e tsenyiwa gareng ga tsone disesepa tse di tshelwang tse di nang le metsi, gore re kgone go tsena ka tsone mo di-shower-eng. Go gontsi go ka diriwang, gwa tseiwa matute a one rooibos-o eo ya tsenyiwa gareng ga dilo tse re tlotsang mo sefatlhego sa rona.